Izikolo ezifundisa ngesiNgesi zingathi zongeze ilwimi lesiXhosa kwikharityhulamu yabo njengelwimi elongezelelweyo okanye ilwimi lasekhaya elifundiswayo. Ndiyacinga uba loo nto ingenza abafundi besiXhosa bazive basekhaya.

Emaphandleni uye uthi nxa uthi uyokhwela kukhwelwa iibhakhi enithi nikhweliswe ngemva umqhubi abe phambili xa kuhanjwa. Iba, iba zizo iinkonzo zothutho ezifumanekayo emaphandleni nasezilalini.

Imbeleko iye yapapashwa kakhulu kwimabonakude nakwezonxibelelwano. Ke ngoku ndicingela uba ukuba sisithethe kuye kwaphelelwa apho kwathiwa ilisiko lomhlaba futhi hayi umhlaba uMzantsi Afrika nje jikelele.

Ndicingela ukuba ukutshatiswa nomntu ongamaziyo ziindlela zamandulo. Noko ngoku kweli xesha langoku akusafumaniseki kakhulu ukuba umntu atshatiswe nomntu angamaziyo.

Andikeva mabali amahle ngokwemitshatiso elungiselelweyo kodwa ke ingathi ndikhe ndeva kwamabali wamandulo uba noko izinto azihambanga kakuhle kuloo mitshato leyo.

Ndicinga ukuba batsho kanjalo ukuba abantu abahlala ezilalini basabambene njengamandulo, kodwa ke ezilokishini abantu abanintsi basuka kwamaphondo ohlukeneyo woMzantsi Afrika futhi abazali kakhulu ukuba bangabonisana ububele bona bodwa.

Imigidi ihlale izindibano zokonwaba kuba kubhiyozwa ukuba umntana sele oyinkwenkwe sele eyindoda. Ke ngoku andizange ndiyibone into eyothusayo okanye engalibalekiyo oko ndake ndayihamba imigidi ndiphila.

Ndicingela ukuba abazali funeka bakhuthaze abantwana ngokwemfundo oko, enzela ukuba umntana angabi neentloni zokuba uye wakhuliselwa etyotyombeni kodwa ayazi uba xa enoziphuhlisa ngokwezemfundo angakwazi ukuba aphume esimweni sokuhlala etyotyombeni kodwa abe nobomi obungcono.

Xa ndiyintombazana ndingaziva ndibalulekile futhi ndivuyile ukuba umama wam athi mandibelekele efukwini futhi ndifukame ezaa ntsuku zilishumi phambi kokuba umntana abonakale kubantu bangaphandle. Ndingaziva njalo kuba ndingaziva ndamkelekile kakuhle esikweni lakwaXhosa futhi ndingahlonipha umama uba endivezela kakuhle kanje isiko lakwaXhosa.

Ezilalini alukatshintshi kakhulu ulawulo lobunkokheli bemveli olwaluxatyiswe kudala nelangoku. Ezilalini noko kusasetyenziswa indlela enye yokukhokhela.

Amantombazana aye , aye afumana ukhuliswa ngoomakhulu noko analo ithamsanqa lokuba afundiswe ngokuziphatha okuya lwamandulo komntu olibhinqa. Futhi eseyintombazana nokwanyukela ukuba uzawuye aziphathe kanjani xa sele endile esemtshatweni.